Tjhelete eo ya ngwana wa ka, nna nka e nka ka lo e boloka bank-eng, Kapa ka invest-a, hore tsatsi le a e hlokang hantle, hantle, e kgona ho mo sebeletsa.

Nka mo kenya feela haebe ke batla ho baballa sehlopha sa football sa banana banyana banyana. Aa, empa ho ekareng ha e hloke hore ke mo kenye, reference-eng ya ka, if maybe ele sports related job.

Mme hle ke ya o kopa hle, ke kopa hore o tlise di game tsa ka, o mphe tsona hape hobane ha ke kgone ho dula ke sa di bapale, empa ha o ka mpha tsona, ke tla hlwekisa hore ke etsa mosebetsi wa ka wa sekolo. Ke ya kopa hle mme, ke ya o kopa hle, kopa o nkutlwele bohloko hle mme wa ka, ke ya o rata please hle, ke ya o kopa hle mme wa ka, kopa o kgutlise di game tsa ka back, ke ya o kopa hle mme.

Ee, ke bile ka di bona di video tsa bona, e mong ke Grace ee, ke lebetse surname ya hae. Empa e ne e le university student, a beha tjhelete oe thola apartment-e ya hae ya ho qala, ha qeta ke ho tla beha tjhelete e nngwe a thola a biger apartment, hobane ka daily routine ya hae, hore ha tsoha o etsang, ha fihla ho tswa sekolong nthonyana tse jwalo, jwale , o nthusitse haholo hobane le nna tsatsi le leng ke batla ho etsa content, jwale ke bona ho content ho e etsa jwang, hape e tla o fa le di benefits tsa tjhelete, mane ho facebook le di social media tse ding.

Yooh nka thaba haholo hobane sanetse ke patale sekolo fees sa ngwana, ke tshwanetse hore mo rekela diaparo tsa winter, yena le ausi wa hae, ke reke dijo, ke bone hore ke ya saver, hobane hape ke batla le poleke ya ho dula, jwale ee, sekete se ka nthusa at least ho cover di school fees tsa bana, le diaparo or kapa dijo, ee ka nthusa haholo holo, holo, holo.

Sebapadi se tshwanetse ho fumana boeletsi ho bo molemo hang, ha re qala ho bontsha bokgoni kapa thahasello e tsebileng mosebetsing wa dipapadi, sena se ka etsahala ha se sa le sekolong, kapa se qala ho kenella dihlopheng tse kgethilweng. Jwale boeletsi ba thuso bo thusa sebapadi ho rata botsamaisi ba nako, tlhokomelo ya mmele, le ho reka bokamoso ho kenyeletsa ee dithuto, ditumellano le bophelo, ka kakaretso. Ho qala ka pele ho thusa ho qoba diphoso tse ka senyong ya bokamoso ba bona. Jwale ho bohlokwa hore ba tle ba kgone ho mamela, ba etse ntho tseo ba reng ba di etse mane dipapading tsa bona.

Dintlha tse ding ee tse ka thusang boetapele dipapading, tje, ka ne ba bua hore puisano e ntle, hlompho ee, tshwanetse hore ho be le mohlala o motle, bakeng sa dihlopha ee tshusumetso e ntle, ho rarolla ditaba le pono e hlakileng ya hore hobaneng bale mane, hobaneng ba sebetsa, hobaneng ba bereka dipapading.

Nna tjhe, ha ke le motswadi, ha ke rate ya bana ba le difounung haholo, hobane ba end up sa etse ntho tse tshwanetseng ba di etse ka tlung. Jwale ke bona e se pono e ntle haholo hore ba dule ba le di-game-ing nako tse kaofela, ba ka nna ba ikutlwisa mme ka nako e nkareng ka di-weekend tjenana. Ee, empa ha e le hara beke entse ba ya sekolong tshwanetse ba etse mosebetsi wa hae, mosebetsi wa ka phaposing, ba tlohelle ho dlalla di-game. Ee, batswadi tshwanetse ba be lea strict schedule, sa hore bana ba bona ba tlo jala jwang, ba tlo etsa ntho tsa bona tsa sekolo jwang, ka nako e feng, ba kgone ho control-a ee game-ing ya bana ba bona, hore bana ba bona ba tsebe hore, ba kgone ho hlophisa hantle.

Ho na le bo di rugby, ho na le se tse dlalang makeisheneng, ha ke ditse ka mabitso, jwale re ka mpa ra di sheba, tse ding ha ke tsebe , ke tla be ke bua maka ha ke re ke bolo haholo ha nke ke matha mathaka le yona ka morao ha yona. Jwale ha ke tsebe hantle hore ke tla reng.